Mna andinothi ikhona into eyakhe yandehlela or into engayibalisa eyakhe yandehlela. Zange, ndizawube ndiyaxoka ngoba ndiyakhumbula ngelaa xesha leCOVID-nineteen ndandiyisebenzisa kakhulu kodwa zange ndahlelwa yinto endithi ndiyayikhumbula endingabalisa ngayo. Kodwa ke uye uzive ezinye izitori zabanye abantu okanye abanye abantu xa bebalisa izinto abadlula kuzo uve uba, yho, ziyoyikisa ziyothusa. Ndiyayisebenzisa yona i-e-hailing kodwa andimdanga kuyo, andiyisebenzisi ixesha elinintsi. Ndisebenzisa kuba mhlawumbi ndisukothenga ezo nto ke evenkileni ezinintsi, ndingazukwazi ukusebenzisa iteksi xa ndibuya. Ndingatsho ndithi andinanto itheni ngabo.

Kubalulekile ukuthumelela abantu basekhaya okanye abahlobo bakho. Xa ungena ubathumelele i-number plate neenkcukacha zaloo mntu ozobe uhamba ngaye.

Kubalulekile ubamamela abantu ngoba kwaube kube khona imfazwe, ikhona into eningavisisananga ngayo. Kubalulekile ukuhlala phantsi nithethe nabantu ubave uba yintoni ingxaki, nithethe uba yintoni engaba sisisombululo sayo yonke le nto. Ingaze ibhebhetheke kulimale abantu abangangeni ndawo, ufumaniseke uba ke ngoku kulimala nabakhweli abangazi noba isukele phi yonke le nto. Ngoko ke ndingahlala phantsi nabantu bamateksi ndimamele icala labo, ndimamele icala labaqhubi. Sogqiba emva koko size sonke nesisombululo esizobenzisa esinosebenzisana naso sonke.